Motswalle wa ka nna nka mo eletsa ka hore, a ipolokele tjhelete. Ho etsetsa e le ha o mathata a ka hlaha a tsebe hore o ntsana le tjhelete. A se ka ya matjhoniseng.

Ke o rekisetsa cover ena ya rona. E kgone ho o thusa, e tla o thusa ha o hlahelwa ke mathata hore e kgone ho patala. Ho tla tswa ho wena hore na cover eo o e batlang ke ya bokae. Le batho bao batlang ho ba kenya ba ntse ba dumeletsehile hore o ka ba kenya ba bang ba lelapa.

Ke ikutlwa ke le bohloko ka ho kwala account ena ya ka ya tjhelete ya poloko. Ke nkile nako e telele ho fihla qetong ena hobane ke ne ke sa tsebe na ke tlo e kwala kapa jwang. Ebile ke nkile qeto ena ke le mong.

Ke maswabi ka ho kwala account ena tsietsi e hlaha mabaka a fokola e e le ka nnete. Ke hloka tjhelete ena, ebile hona ka jeno ke kopa ho e kwala account ena. Ha ke na kgetho.

Ke tla kgona ho e ntsha hanyane hanyane hobane cell phone ya ka e ntsha tjhelete hanyane hanyane. Jwale ke tla e ntsha ka dikete tse tse hlano letsatsi le letsatsi. Ke kgone ho patala tjhelete e felletseng. Ke tla e patala ho fihlela e be fitlha tjheleteng eo e batluwang.

Ha o kene matjhoniseng, ha ho bobebe hore o ka tswa. Hobane o tlo qetelletse o nka, o kgutle o ntso nka. O tlo qetelletse o ba kolota. Ba qetelletse ho o ba kolotile nako e telele, ba nka tse ding tsa dintho tsa hao tse kareng makoloi, ba nka le tsona bo di-television dintho tsa ka tlung ba ipatala ka tsona.

ke tlo qetelletse ke ile dibankeng ke lo adima tjhelete kapa hona matjhoniseng. Hore ke tlo kgona ho patala koloi ena hore e seka nkuwa.

Tsena tsa dikadimo tsa ditjhelete tse kang matjhonisa, di tlo qetelletse di ama matlo matlole a botho waka haholo. Di tlo ama tse ding tsa dintho ntho tsaka ho ba tjhelete tsa bona di kgutla di na le tswala ka hodimo. Ba tlo qetelletse ba nkile tse ding tsa dintho tsaka tse kang bo dikoloi ha ke sa ba patale.

O ka kgona ho kenya kopo ya UIF ka cell phone. kapa wa ikisa diofising diofising tsa bona wa lo kenya wa lo kenya kopo ya ditjhelete tsa UIF.

Eya, ke ntho e hlokahalang. Wa tseba ha o kenetse insurance, ke ntho e bohlokwa hobane ho tla etsahala hore o ska ba le tjhelete. Empa wa tseba ha o kenetse insurance, o tla fumantshwa tjhelete tsa hao kamora hore o ye diofising o lo report hore e mong wa lelapa o sa a re sile. E be ba o fumantsha ditjhelete tsa hao, o kgona ho etsa ntho tsa hao o iketlile kapa hona o phuthollohile.

Ha o nke nako ho hlakola pin ha o e Lebetse. Ebile wa kgona ho iketsetsa o le mong hobane ke hobane ke lekunutu la hao o le mong.

Ho na le nomoro tsa tlo di fumana, tse a tlo ntsha tjhelete ka tsona. o tlo fumana le pin e be o ya motjhining o kenya dinomoro tseo le pin eo.

Ne ke founa mabapi le account ya sekoloto e ke e butseng beke tse pedi tse fitileng. Ke bona le sa kgutlele ho nna. Ne ke botsa na ebe na bothata ke eng bo nkileng nako hore le seke la kgutlela ho nna?

Tjhe, re tla e kopanela le batho ba tle ba sebetsa ka tlung.

Tjhe, ha re sa e hloka. Hobane e tlo re hlola ha nako e ntse e ya hoba ditefello tsa teng tse di nyolohile di se di nyolohile. Hobane le mme ha a sa sebetsa ka tlung. E se le nna fela a sebetsang ntate ka tlung. Jwale e tlo re imela ha e fitlha hona ntlheng eo a ya ditefello tse nyolohang.

Balloon payment ke tefello e kgolo qetellong ya selemo. Ke ka hoo o tla nka ekare o qetile ho patala empa o sa qeta ho patala.

Ke hobane banka ya sheba hore na o kgola ka tsela e jwang. Ha e bona o sa kgole ka tsela e hantle, ke yona moo ba sa kgone ho fa dikarete tsa sekoloto.